Mna ndingeva kabuhlungu ngoba kaloku idatha ziyabiza kakhulu, kwaye kusenokwenzeka ukuba imali yokuphinda ndithenge enye idatha andinayongo.

Mna ingapha kwe-one gigabyte idatha endiyisebenzisayo ngosuku kuba kaloku ndingumntu ohleli efunana nomsebenzi kwi-intanethi.

Kukaninzi ndiphelelwa yidatha ndingalindelanga, umzekelo xa ndisenza loo msebenzi weTalkTag. Kodwa ke ndiye ndicele kumakhelwane ukuba ndisebenzise i-intanethi yakhe.

Mna andizi hluphi ngokujonga ibhalansi, ndiye ndilindele umyalezo osuka kuTelkom endixelela ukuba ndisebenzise idatha engakanani kwaye kusele engakanani.

Igigabhayithi enye ayanelanga nenyanga umzekelo mna ndingumntu osebenzisa i-intanethi kakhulu ndijonga umsebenzi kwaye ngosuku ndisebenzisa ngaphaya kwegigabyte enye.

UTelkom uyafikeleleka kakhulu, umzekelo uyakwazi ufumana ii-megabytes ezingamakhulu amathathu nje ngexabiso eliphantsi elingangamashumi amahlanu neesheleni ezintlanu nanye.

Xa kuthethwa ngedatha kum kuthi qatha i-intanethi kuba ndingumntu ohleli nje usebenza ngeintanethi ndikhangela umsebenzi.

Mna ndingamkhomba kuTelkom ngoba kaloku idatha kaTelkom inamaxabiso aphantsi kwaye inakho ukuhlala kunedatha yezinye iinethiwekhi.

Idatha ingafikeleleka kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika ukuba urhulumente ungafakela iWi-Fi yasimahla kuyo yonke indawo.

Mna ndingawa emnxebeni nditsalele inethiwekhi yam ndifune inkcazelo ukuba idatha yam ibheke kweliphi na icala, kutheni na ingekho ndibe ndingakhange ndiyisebenzise.

Mhlobo wam, ndinomsebenzi wesikolo okumele ungene ngomso kwaye ndiphelelwe yidatha. Uyayazi ukuba idatha zibiza kangakanani na, andinamali yokuphinda ndithenge enye. Bendicela uncedo.

Ngokolwam uluvo abaphathi beenethiwekhi esizisebenzisayo bayazenzela nje, awukho umgaqosiseko osekelweyo ekujongeni amaxabiso edatha enyuswa rhoqo.

Imali yedatha endizisebenzisayo ngenyanga ingaphaya kwamakhulu amathathu. Mna idatha ndizisebenzisela ukujonga umsebenzi kwi-intanethi.

Mntwana wam, andinalo ulwazi oluphangaleleyo ngale Wi-Fi kodwa ke ndizawutsalela umnxeba inkampani yale Wi-Fi ndibachazele ngale ngxaki.

Ngokoluvo lwam idatha ifikeleleka kubantu abaphangelayo, emntwini ongaphangeliyo kunyanzelekile ukuba acele uyithengelwa ngulo uphangelayo.

Kuba nzima kubantu basezilalini ukuthenga idatha ngenxa yamaxabiso ayo axhomileyo, nto leyo ingabangela ukuba baphoswe zizinto ezibalulekileyo.

Mna njengamntu ukhangela umsebenzi ndiye ndisokole kakhulu, kuyakwazi ukuphela iintsuku ndingakhange ndijonge umsebenzi ngenxa yedatha engekhoyo kuba imali ndingenayo yokuyithenga.

Kubantwana basezilalini kuba nzima kakhulu ukwenza imisebenzi yabo yezikolo ngoba kaloku abanawo kwalo magumbi ekhompyutha kwizikolo zabo.

Ndingambuza ukuba ufuna ukuyongeza ngamalini kwaye ufuna idatha ethatha ixesha elingakanani.

Ndingayisebenzisa ekukhangeleni umsebenzi nesikolo xa ndithe ndadinwa ndibukele iividiyo ukuphumza ingqondo.

Ndiziva ndikhathazekile kwaye ndixhalabile ngoba kaloku mna ndilindele idatha iphele ngale mini okanye ngeli xesha bekuthiwa izawuphela ngalo, nasemsebenzini ndingazibona ndisengxakini.

Iidatha eziphelelwayo ziyafikeleleka ngokwexabiso kwaye zenzelwe wonke umntu, azikhethi bani.

I-AI iluncedo kakhulu kwizinto ezininzi, umzekelo iphucula ukusebenza kwe-five G kwaye iyakhusela. Kodwa ke kwixesha elizayo kungenzeka ukuba abantu balahlekelwe yimisebenzi yabo.

Ezi nkqubo ndibona ziphuhlisa amashishini kwaye ziza kwenza nomtsalane eluntwini.

Ezi zixhobo zingavela nemicelimngeni emikhulu kuba kaloku xa uza kuva iingcinga zomntu abe ecinga kakubi ngawe uzawuthatha amanyathelo, ungaphela umenzakalisa nomenzakalisa.